Ndingathetha nalo uxhatshazwayo, ingakumbi emakhaya indaba yokuxhatshazwa yabantu abangoomama ayithathelwa ngqalelo. Xa ndithetha nalo uxhatshazwayo ndikwazi ukumfunela uncedo eklinikhi. Kuba khona ii-social workers, zizokwazi ukumbonisa nanokuba angakwazi ukuyovula ikheyisi emapoliseni. Noba into yobundlobongela ayithathelwa ngqalelo emakhaya, so ukunceda ixhoba kungaba yinto ebalulekileyo kakhulu.

Iyabanceda kakhulu abantu abadala ngoba xa sele bebadala kakhulu badinga amapilisi azobanceda ukuze balwisane nezifo, njengama-vitamins ne-calcium. So xa befumana le mali yenkamnkam bayakwazi ukuthatha ingxenye yale mali bayothenga lawo mapilisi ukuze bakwazi ukuzigcina besempilweni futhi bakwazi nokutya ukutya okusempilweni.

Into ebangela ukuba inkqubo yesizwe yesondlo ibe kumgangatho ophantsi, kukuba imali ayifiki yanele. Abanye bayayithatha imali benze izinto zabo, xa sele kufuneka kuyothengwa imali ibe incinci. Loo nto ibangele ukuba kuthengwe ukutya okukumgangatho ophantsi, ngenxa yokuba imali ayanelanga eyokuthenga ukutya okuzokwenela abafundi.

Izibhedlela zabucala ziba nokunakekela iziguli zazo, ukunakekela kwabo kusezingeni eliphezulu. Nakubeni kuxabisa kakhulu kodwa bayazi abantu ukuba xa beye khona bazofike bafumane ukunakekeleka okuhle, bakwazi nokuncedakala kwezo zigulo

Abantu abangamadoda abathandi ukuchaza indlela abavakalelwa ngayo nabaziva ngayo ebantwini abangabazi nakubantu ababaziyo. Indlela abadalwe ngayo ibenza bazive bengakhululekanga ukuchazela abantu indlela abaziva ngayo, ngakho yiloo nto eyenza ukuba babe noxinizeleko lwengqondo, bangakwazi ukuchazela abantu ukuba baziva kanjani.

Ziyawachaphazela kakhulu ngoba indawo xa ingagangathwanga iimoto azikwazi ukudlula kakuhle, ingakumbi ezi eziziambulensi. Xa zibizwa isiguli ubomi baso busube busecicini lokufa, ngoko xa zingakwazi ukuhamba endleleni elungiswe kakuhle loo nto iba lucelomngeni kakhulu.

Ziyayinciphisa kakhulu ngoba abantu abaninzi ufumanisa ukuba ezinye zezigulo azidingi oogqirha basesibhedlele, iinto ezifana nemikhuhlane , ngako ke izangoma ziyakwazi ukuzinyanga ezo zigulo, zenze ukuba abantu abaninzi bangabi seklinikhi. Kanti abanye bayonqena ukuya eklinikhi, xa bekwazi ukufumana amayeza awasemakhaya bayakwazi ukuba bancedakale ngokukhawuleza.

Xa amayeza engonelanga kakuhle ndichazela abaphathi ukuba amayeza awoneli ukuze kukwazi ukuodwa amanye. Kodwa ke xa ndisalinde loo odolo leyo ndizobe ndisebenzisa la akhona ukuze ndikwazi ukunceda ezo ziguli ezikhona ngelo xesha, abanye bazawuphinde .

Kukuthi aqeqeshe abantu ngoxinezeleko lwengqondo ukuze abantu babone ukuba bangasebenzisana kanjani nabantu abaxinezeleke kakhulu. Nasezibhedlela zabucala akhiphe imali eyoneleyo ukuba umntu xa enengxaki akwazi ukuya nakuzo. Kanti nezi zika rhulumente, abafundise oonesi indlela yokuhlangabezana nabantu abanale ngxaki. Nokufundisa abantu ekuhlaleni ukuba yeyiphi into abangayenza ukuze bancedisane nabantu abagulayo, ngoba loo nto inganciphisa ukuba abantu bagule kakhulu baze badinge uncedo lwesibhedlele.

Ndingathi ngephiriyodi yam ndize ndithethe ngayo le ndaba yokuba kufanele bahloniphe isidima sabanye, ngoba ukwanda kwabantwana abazibulalayo kubangelwa ukruthakruthwano lokuthi bamgxeke ngento eyenzakalile kuye. Emveni koko ndifundise ngabantwana, ukucwangcisa ukuze bakwazi ukuzivimbela izimo ezifana nalezi, bangazifumani bekwisimo esifana nalo.

Yahlukile kakhulu ngoba ezidolophini kulula ukukhawuleza basabele, istrata segama bayasazi nenombolo yendlu bayayazi, neendlela zakhona ziyabavumela ukuba bakhawuleze bazise uncedo ekhaya. Kanti kwimimandla yasezilalini kuba nzima kakhulu, ukucacisela abantu ukuba lo mntu ogulayo undawoni akukho lula, neendlela zakhona azibavumeli ukuba bahambe ngokukhululekileyo, ingakumbi xa isimo sezulu singavumi kakuhle. Bayangena emingxunyeni babhabhe naseludakeni, babe bengaqinisekanga nangendawo abaya kuyo, xa behamba bebuza ebantwini ixesha eli babuza ngalo liyadleka, kanti bebenganceda loo mntu.

Eyona ihamba phambili kukuba akhawuleze abile, noba wenze into encinci uyabila, kanti nasemzimbeni, uyehla emzimbeni. Kanti ke okunye kukuba nentloko ebuhlungu, asoloko umntu ekhala ngentloko. Ezo zinto zontathu ziyabonisa ukuba une-high blood pressure.

Ndikhumbula ndiye esibhedlela esikhulu, iNelson Mandela Academic Hospital. Ndaye ndabuza kwi-security le ndawo endandiya kuyo, wandibonisa ndakhwela ke ilifti, ndafika e-reception ndacela ukuncedwa. Ndandothukile nakubeni ke babekhona abantu abancedisayo esibhedlele. Kwiindawo ezinintsi ndandilahleka ngoba ndandingayazi indawo endiya kuyo nokuba fanele ndiqale kuphi ndiye kuphi, kodwa ke ekugqibeleni ndakwazi ukuncedakala.

Abantu bayawathandabuza ngoba akaphumi kurhulumente. Abantu abazenzelayo baye basebenzisa izinto zabo, ngoko bayoyika ngoba ukugula kunintsi. Ngaloo ndlela iphumela ekubeni bangawathembi, bangawasebenzisi.